Ngoba kaloku abantu abadala umasipala wethu akababoneli ntweni kodwa ngabantu abadala. Kwa ukuya kwabantu abadala kwiindawo zomtholampilo abantu bakuthi bahlaliswe phandle, abantu abadala bahlaliswa phandle, abantu abadala bayalinda imini yonke kwimitholampilo bangahoyeki. Oonesi bethu ababaphathi kakuhle abantu abantu , abantu abadala ngoko ke asoze bangathandabuzi. Yimpatho, yindlela abathi xa befika kuyo kwicandelo lezibhedlele nakwii-clinics zethu. Hayi, abaphatheki kakuhle, abaphatheki kakuhle ngenene nangenyaniso.

Hayi, andiqondi mna uba abantu abadala baxatyisiwe, bakhathalelwe ngokufaneleyo luluntu. Ngoba kwixesha esiphila ngalo ngoku akukho laa nto yoba kuthiwa bubuntu, uyazi intoba ngaba umntu ngumntu omdala, indlela yothetha nomntu omdala inje, indlela oncedisa ngayo umntu omdala injena. Kudala kufana naxa ungena ebhasini, xa ungena ebhasini ubona uba kukho umntu omdala omileyo kwakuphakanywa but uyawufika ngoku intoba ngaba xa kungena umntu omdala ebhasini abantwana bangoku bayahlala. Umntu omdala akahoyekanga, umntu omdala akahoyekanga engena evenkileni, kuba kaloku funeka eqalwe ngaye kufuneka ehambile ngoba umdala, kodwa ngoku kweli xesha siphila kulo ayikho loo nto leyo, ayenziwa loo nto leyo. Uluntu alukhathalelanga abantu abadala.

Hayi, andiqondi mna uba imali karhulumente iyabanceda abantu abadala ukuze bafikelele kukhathalelo lwempilo, hayi. Iyabanceda imali yenkamnkam for uba mabakwazi into yoba ngaba batye kodwa kwicandelo lempilo hayi. Kungoko ufumanise into yokuba ngaba abantu abadala bagcwalisile kumtholampilo apho bengahoyekanga khona. Ngoba kaloku uba le mali yenkamnkam ibininzi ebezawukwazi umntu omdala uhamba aye emlungwini, kugqirha ongumlungu afike angalindi angene abonwe, afumane amayeza akhe akwazi ugoduka ngexesha ngoba ungumntu omdala. Hayi , ha-a andiboni njalo.

Kuba ndilibhinqa inganzima kakhulu into yoba ngaba mandikwazi intoba ngaba ndihlambe utata wam okanye ndimncedise ukuya ngasese kuba kaloku ungutata wam. Andikwazi mna ukuthi ndilibhinqa engutata wam ndikwazi ubona amalungu akhe omzimba ekungafunekanga ndibe ndihamba ndiyawabona njengomntu olibhinqa ongumntana wakhe. Amalungiselelo okuyafuneka ndiwenze kukukhangela umntu ongumfana, mhlawumbi kwalapha ekuhlaleni, endinothi ke ngoku ndizamqasha akwazi ukundenzela lo msebenzi ngoba ekugqibeleni andingonomtholampilo, andingonesi. So ingayinto enzima kakhulu for mna ngoba kungafuneka ba ndikhangele omnye umntu ozokwazi ukundigcinela utata oyindoda njengaye.

Mama, ndiyava ubana ngaba uthi ufuna uya kwikhaya labantu abadala ngoba uziva unesithukuthezi xa uhleli wedwa apha endlini emzini wakho ezilalini. Mna, mama, ndiyavumelana nawe ngoba ke okokuqala kuyingozi ukuba mawuhlalwe wedwa apha ezilalini ngoba iilali ngoku ayiseyondawo ngoku onothemba abamelwane ngayo. Then okwesibini, xana usiya kwelo khaya uzawukhathaleleka ngalo lonke ixesha. Yonke into uzawuyenzelwa and okwesibini uzawuba nazo nezihlobo kwelaa cala ukwenzela uba isithukuthezi sakho sizophela. Uzawuba nazo nezinto ozenzayo, nowudlala, nendlela yakho yempilo yakho izawujongwa kakuhle. Ngoba ke mna hayi mama mna ndingakuvumela uba mawuhambe andisoze ndibe nangxaki.

Mna ndingaqala ndimcacisele ugogo ubana uba, gogo iyeza kaloku linexesha elifuneka uthi xa ulisela lisebenze ngayo emzimbeni wakho, onke amayeza anexesha elobana ngaba kufuneka esebenzile. Kwaye ke ngoku uba ngaba ela xesha ligqithile iyeza elitshoyo intoba ngaba funeke liselwe after iiyure ezinga kuqalisa kubekho iingxaki, ingakwazi ke ngoku usebenzisana nomzimba kagogo eli yeza kufuneka ugogo alisele ngexesha elithile. Ndingamcacisela ngolo hlobo ke mna ke ugogo uba ngaba gogo iyeza ngalinye linexesha layo ekufuneka lisebenze emsebenzini, lisebenze emzimbeni ekufuneka lihlale ngalo. So ke ngoku xana ke ngoku ixesha ligqithile kufuneka intoba ngaba ke ngoku uphinde uthathise usele ke ngoku kwakhona iyeza, sihambe njalo ke nogogo.

Bendizamcacisela ngohlobo lobana kwikhaya labantu abadala abantu abantu abaphaya ngabantu abakwaziyo, abayifundeleyo indlela yokuphatha abantu abadala. Ngabantu abanomtholampilo, ngabantu abakwaziyo intoba ngaba zeziphi izigulo zabantu abadala and izigulo zabantu abadala zenziwa njani na. Abantu abadala ngabantu abakwaziyo ukuthetha nabantu abadala, abakwazi ukuthi babacacisele, kuba ke abantu abadala bakhe babanawo ubunzima bongavi nobongavisisisi kakuhle izinto. Bona ke ngoku baphuhlisiwe ngendlela yoba kutheni le nto abantu abadala besenza ngolu hlobo nangolu hlobo, xa besenza ngolu hlobo nangolu hlobo siza bathini na, sizawuba guqula njani na kwisimo sabo sokucinga njengabantu abadala. Nangempatho ke ingabhetere ngoba bayakwazi ukuphatha abantu abadala.

Imbangi yaloo nto leyo yinto yokubana ngaba kwicandelo lwezempilo kweli lethu labantu abamnyama ezaa ndawo eziyana zigcina abantu bethu abamnyama abadala abaphatheki kakuhle. Ngoko ke abantu bakhe baqonde uba hayi a-a kungcono ukuba umntu ahlale nomama wakhe okanye notata wakhe endlini okanye nomntu wakhe omdala endlini azibonele ngaye ngenxa yempatho. Mhlawumbi athi umntu xa efika ezibona umntu wakhe afike hayi imeko ingavumi abe ebuya umva mhlawumbi ngempilo ngaphezu kokuba yena ebehleli kunye naye. Yiyo loo nto ke abantu bethingithingiza ukusa abantu babo abadala, abaphatheki kakuhle abantu abadala.

Ndingazama umcacisela ngempilo yakhe yobana ngaba kule minyaka akuyo kubalulekile uba makatye kakuhle. Ndingazama into yobana ngaba xana eza kufumana inkamnkam ndihlale naye phantsi ndimenzele ke noba yiloo ncwadana incinci ethi uba kodwa ke kulo lonke oko kufuneka uba ube nalena nalena lena lena uzokwazi ukutya, phambi koba uhambe uyosela olotywala ubufunayo nazi izinto noko ekufuneke ukuba unazo and uzawuzitya. Then ndizame umbonisa ke into yobana ngaba unakho into yobana ngaba enye imali ayisebenzise uba makakwazi uzithengala into yokutya, enye imali akwazi uba afumane ke eli chiza ke alifunayo. Inzima ke ngoba ke uzibona ekwazi umelana nayo.

Ndingazama into yobana ngaba azithengele izinto azisebenzisayo yena ezizezakhe. Incinci ke ngoku le mali for uba ndingathi mhlawumbi angathenga athengise izinto kodwa ke unakho ndingamcebisa ndithi thenga uthengise ukwenzela uba izoba nengenelo nengenelelo engenye. So ndingatsho ke kuye ndithi hayi khawuzame uthengisa enye into, ukhangele into esinoyithengisa sithengise, ndikubonise ndikuncedise ngothengisa. Yha ndicinga njalo.